Mathata a batho ba rekisang meroho seterateng, tlhodisano e matla, boemo ba lehodimo, ho hloka sebaka se loketseng, ho hloka bareki ba ka mehla, ho hloka tsebo ya kgwebo, mekgwa ya ho etsa hore meroho e rekiwe, boleng bo botle, ditheko tse loketseng, ho bapatsa, ho theha dikamano le bareki, ho fapanyetsana ka mefuta e fapaneng, ho rekisa ka bongata, ho sebedisana le dikgwebo tse ding.

Nka rekisa dijo le dino. Nka rekisa dijo tsa setso tsa Afrika Borwa, tse kang voerewors roll, vetkoek kapa makwenya, ha mmoho le dino tse phodileng, sena se tla hohela batho ba tlang ho latswa setso sa lehae. Dintho tsa boitsebiso ba naha, nka rekisa dintho tse nang le matshwao a mohopolo wa lefatshe kapa a naha ya Afrika Borwa, tse kang dihempe, dikatiba, difolakga le mehopolo, batho ba tla batla ho nka dintho tsena e le ho hopola ketsahalo ena e kgolo. Sebaka, kgetha sebaka se nang le batho ba bangata mohlala, haufi le lebala la dipapadi. Service e ntle, fa tshebeletso e ntle ho bareki ba hao.

Kotsi e ka sehlohong ya ho dula o shebile mehala le ho bapala dipapadi founung, ke hore e ka baka mathata a bophelo bo botle le a setjhaba. Ho dula o shebile screen nako e telele ho ka baka mathata a mahlo, mathata ao molala le mokokotlo, ho fokotsa boikwetliso ba mmele, mathata a boroko, ho itshehla thajana, ho ferekana kelellong.

Ke ithutile hore, rugby ke papadi e hlokang matla, leano le tshebedisano pakeng tsa dipapadi. Ke ithutile hape ka melao e fapaneng ya papadi, jwalo ka scrum, line out le hore na ho fumana dintlha ho sebetswa jwang. Rugby e nthutile bohlokwa ba ho sebetsa mmoho e le sehlopha le ho siinele le ha maemo a thata. Ke ithutile ho ananela boitelo le boikemisetso ba dipapadi ho fihlella katleho.

Ho boloka mmele o phetseng hantle, ho ikwetlisa ho thusa ho boloka boima ba mmele bo nepahetseng, ho matlafatsa mesifa le masapo le ho ntlafatsa tsamaiso ya madi le phefumoloho. Ho fana ka matla, ho ikwetlisa ka mehla ho eketsa maemo a matla ho etsa hore motho a kgone ho sebetsa mesebetsi ya letsatsi le letsatsi ha bonolo le ho ba le tjantjello. Ho thibela mafu a amanang le botsofadi, dibapadi le boikwetliso di fokotsa kotsi ya mafu a sa foleng jwalo ka lefu la tswekere, kgatello e phahameng ya madi le mafu a pelo a atisang ho ama batho ba tsofetseng.

Ha ke le motswadi taba ena ya bana ba banyane ba ratang ho bapala di-game tsa VR ho fihlela ba lebala dintho tseo ba tshwanetseng hore ba di etse, e ntshwara haholo. Ke ne ke tla ikutlwa ke tshwenyehile haholo ka bophelo ba bona, thuto ya bona le ntshetsopele ya bona ka kakaretso. Ho bohlokwa ho ba le botsitso bophelong, mme ho iphaphanyetsa boikarabelo ka baka la dipapadi ho bontsha ho hloka botsitso. Ke ne ke tla leka ho bua le bona ka bolokolohi ka dikotsi tsa ho ba lekgoba la dipapadi le bohlokwa ba ho phetha mesebetsi ya bona. Ke ne ke tla beha melao e hlakileng mabapi, le nako ya ho bapala le ho etsa bonnete ba hore ba e latela.